Batho ba kgale bane ba qhekela mushroom e jowang ka baka la hore ene e le bona ba e jalang, mme bane ba tseba phaphang ya hore e sa joweng le e jewang ke e jwang? Hobane bane ba tseba hore tse sa jeweng ke tse fumanwang bojwang, mme tse jewang ke tse fumanang mobung.

Ke nahana hore ba ka sebedisana mmoho ka hore ba jale ditholwana tsa bona, ba jale ditamati, disepinatjhe, ditapole, mekopu le tse ding jwalo-jwalo. Ha ba qeta ba di rekise ho batho ba di, ba mabenkele. Mme ha e le jwalo e tlo ba tshebedisano mmoho e ntle.

Ke ka re, ho tlametse ba itjalle tsona. Ba itjalle meroho, ba itjalle ditapole, ba itjalle di-beetroot-e, ba itjalle le ditamati. Mme ha ba qeta ba di rekisetse batho ba mabenkele. Ka tsela eo, ke ka moo re tla sebedisanang mmoho ka teng.

Seo se bakwa ke hore ditlhapi tseo tse ka makotikoting di hlahlobuwe, mme di bontshwahetso hore di matlafetse and-e di ntle .

Ee, tswekere ya moba e monate. Mme ke kile ka e ja hangata le hona jwale ntse ke e ja hobane ke e jetse mona ke dulang teng.

Serapa se ka mora ntlo ya heso, ke serapa sa temo e bonolo haholo. Mme nna dijalo tse ke di jetseng, ke jetse tamati, mme le hape ke jetse le mokopu le ona mmoba.

Nna ntho e ke e sebedisang hore metsi le moya e se ka kena dijalong tsa ka. Ke sebedisa sefe, sefe ya mekotla ena ya dilamunu. Le hape ke beha dithupana hodimo, be ke kenya diphahlo ekare ke batho moo hore ke thibelle hore dijalo tsa ka di se ke di a jowa ke di tweba, kapa tsona diroto, kapa tsona dinonyana.

Eya, nna mobu wa ka ke o tshela ka bolokwe ba kgomo dijalo tsa ka. Mme le dijalo tsa ka ha di hola, ke kenya mokotlana wa dilamunu hara jalo tsa ka hore thibella hore moya o se ke wa di senya. Hape boloko ba dikgomo ke bona bo thibelang hore dikokonyana di se ka fihla moo hobane ha di ka kena shwa.

Polasi ha e hole le baahi hobane polasi ke entse hona mona hara jarete ya ka. Ke thibela dinyonyane hore di se ke di ya fihla moo, di a ja dijalo tsa ka. Ke ka hoo ke itseng ke kentse di thupanyana tse nang le diphahlo le dihloohonyana moo hore ditweba, dikatse di se ke di ya kena moo. Hobane ka mehla le matsatsi ke dula ntse ke le hape ke shebe hore dijalo tsa ka di ntse di mela hantle.